Baithuti ba ka nna ba ya kwa dinageng tse dingwe go ya go ithuta temothuo go bona ditšhono tsa go batla dipatlisiso tsa maemo a kwa godimo, go bona thekenoloji ya maemo a kwa godimo. Mekgwa e e farologaneng ya go dira temothuo le go dirisana le batho ba lefatshe lotlhe, fa Aforika Borwa e na le metšhini ya segompieno ya temothuo, mme go ithuta kwa dinageng tse dingwe go ka tlamela dipono le kitso e tlhomologileng.

Go dirisa menontsha ka kelotlhoko go ka tokafatsa boitekanelo jwa mmu, go oketsa go tshwara ga carbon-e le go fokotsa misi ya di-gas-e tsa setlhopo ka go rotloetsa kgolo e siameng ya dimela, go tokafatsa popego ya mmu le go fokotsa leswe la dikotla.

Phetogo ya tlelaemete e ama pabalesego ya dijo le ditlhwatlhwa ka dipaka tse fetotsweng tsa go gola. Go palela ga dijalo le go fokodiwa ga thobo, mme balemirui le dipuiso di ka amogela mekgwa ya go lepalepana le maemo jaaka mefuta ya dijalo e kgonang go emelana le tlelaemete. Mekgwa ya temothuo e e tswelelang, taolo ya nosetso le matloa a pabalesego ya loago go fokotsa ditlamorago tseno.

Fa ke ne ke ka kopana le modiri wa matlao ke ne ke tla botsa jaana, ke eng se se go tlhotlheleditseng tiro ya gago ya matlalo a diphologolo? A o ka kgona go ntsamaisa mo thulaganyong ya gago? O tlhopha jang matlalo a siameng? Ke projeke efe e e kgwetlhang thata e o kileng wa e dira? Mme ke kgakololo efe e o ka e nayang batho ba ba etsang go dira matlalo?

Balemirui le badiri ba dipolase ba ka lekalekanya bokgoni le ntsho dikuno le boitekanelo le pabalesego ka go diragatsa di tshekatsheko tsa dikotsi tsa ka gale, go tlamela ka katiso e e siameng le go tlhokomela di diriswa le go godisa setso sa pabalesego pele se se bayang boitekanelo kwa pele, go bapa le maikalelo a ntsho dikuno.

Ke ithutile gore teye ya rooibos ke teye e e senang caffeine-i e e dirilweng ka matlhare a sejalo sa rooibos, a a kotulwang a segiwa, a bedisiwa le go dirisiwa go ntsha tatso e e kgethegileng le melemo ya phepho.

Temothuo e le gantsi e naya batho tšhono ya go dira, mme go na le dikgwetlho tse e leng gore ba lebagana le tsona, jaaka tlhokego ya metsi dipula tse di maatla le go sa tlhokomele dijalo sentle. Dijo tse di tshwanetse go newa metsi sentle di seke di a kgamisiwa metsi, mme di kgone go betha ke letsatsi gore di kgone go goala sentle, di sa kry-a le le ntsi thata.

Re tshwanetse go itse gore mo temothuong ga go reye gore go tshwanela go dira basadi fela kgotsa banna fela. Rotlhe re tshwanetse go tsaya karolo gore re kgone go ithuta go jala le go tlhokomela dijalo, gore le rona re kgone go nna le dijo tse di lekaneng.

O tshwanela ke go itse gore rooibos e jadiwa ka setlha sefe, o tshwanna ke go itse gore e batla mmu o mo jang le gore e tlhokomelwa jang, pele o ka e jala gore o kgone go efa tlhokomelo e e tshwanetseng.

Di tshingwana mo ditoropong le ka fa jarateng di dira gore motho a kgone go ijalela dijalo tse a di batlang, gore le ene a nne le dijo tse di lekaneng mme a kgone go ipela madi a gagwe go e dirisa mo dilo tse di botlhokwa tse di tlhokegang.

Rooibos ena le seabe mo go sireletseng tikologo, bogolosegolo ka mekgwa ya temothuo e e tswelelang. Maiteko a tshomarelo le go rotloetsa mefuta ya di tshedi. Balemirui ba rooibos bantse ba oketsega ba amogela mekgwa e e tshwanang le temothuo ya di tshedi, thefesano ya dijalo le tiriso e e fokoditsweng ya di chemical-e, e e thusang mo go somareleng boitekanelo jwa mmu le metswedi.

Rooibos e fana ka di nonofo tse mmalwa tse di i tlhopang tse yetsang hore ebe le semela se se botlhokwa tsa go rekisa. Go kenyeletsa le tlhago ya sona ya tlhago e e senang caffeine-i, dikahare tse di phahameng tsa anti oxidant le profile e ya tatso.

Melawana ya badiri le maemo a a tlwaelegileng a ditiro a mathata a ditshwanelo le di tuelo tsa badiri ba dipolose, ka go tlhoma maemo a kwa tlase a dituelo di ura tsa tiro le di pelane tse dingwe tsa tiro. Melawana eno e ikaelela go sireletsa badiri mo tiriso botlhasweng le go netefatsa gore ba tshwarwa ka tshiamo, e e tlhotlheletsang bobedi dituelo tse ba di amogelang le maemo a ba berekang ka fa tlase ga o na.

Kgaolo tsa temothuo tsa segompieno, temothuo ya leruo le diphologolo dikgwetlho mo ditlhagisong, thekisong le tsweletso fela gape e tshotse ditšhono tse di botlhokwa. Dikgwetlho di akaretsa khuetso ya tikologo, tlhaedi ya di diriswa, matshwenyego a itakenelo ya diphologolo le di phetogo mo dilong tsa bereki ba di ratang. Ditšhono di teng mo go gateleleng go go tswelelang go amogela thekenoloji le tlhabololo ya di thulaganyo tsa leruo tse di botlhale tsa tlelaemete.

Badiri ba di policy le ba eteledipele ba ka lekalekanya katlego ya diphologolo, tshireletso ya tikologo le boitekanelo jwa batho ka go tsenya tiriso mekgwa ya temothuo e e tswelelelang le e enang le botho. Go diragatsa melawana e e gagametseng go rotloetsa go dira dilo, mo pepeneng le go tshegetsa dipatlisiso mo tlhagisong ya di kumo tsa diphologolo.

Go lemosa batho go botlhokwa thata mo go roetletseng mekgwa ya go rua diphologolo, e enang le maitsholo le e tswelelang ka gonne go itsisi setšhaba go akaretsa balemirui le bareki kaga botlhokwa jwa go tlhokomela diphologolo le ditlamorago tsa tikologo tsa dintshokumo ya leruo.

O ne a ntse ba sekaseka dilo tse ba di dirisang gore a di tlisa diphetogo kgotsa jang, di godisa dijalo tsa bona kgotsa di a ba senyetsa na.

Go tshwanelega ga dijalo le go fetoga ga tlelaemete go golagantswe ka tsela e e raraneng, ka mafelo a a farologaneng le tlelaemete tse di amang thata kgolo le thobo ya dijalo tse di farologaneng tsa temothuo. Mme go tlhaloganya dikamano tse, o ka sedimosa tlhopho ya dijalo tse di tshwanetseng tsa di kgaolo tse di rileng.

E na le seabe se segolo mo kgolong ya ikonomi, mo go tlhameng ditiro le mo phetogong.

Ke roba dijalo tsa me ka kelotlhoko ka nako e e siameng, morago ga moo ke di tlhopa ka boleng le bogolo mme, ko bofelong ke di phutela mo ditshuding tse di tsenang mowa kgotsa mo dikgetsing go boloka di le fresh-e le go thibela tshenyo fa di isiwa kwa mmarakeng.

Balemirui ba lebane le dikotsi tsa boitekanelo jaaka go tlhagelela mo di bolaesengeng, kgatelelo ya mmele le dikgobalo. Mme ba tlhokomela temothuo ya bona ka go dirisa diaparo tsa tshireletso go latela di taelo tsa pabalesego le go tsenya tirisongmekgwa, e e tswelelang go fokotsa dikotsi le go netefatsa tikologo ya tiro e e itakanetseng.